A ndzi nge titwi kahle hikuva vana a va fanekelanga va dyondzisiwa hi swilo swa mindyangu va nga se fikelela eka age ya twenty one.

Yi engetelela ku ku ti ku tika ka timhaka ta masangu ti engetelela leswaku ri vana va kuma ti va endla timhaka ta masangu vana va ku tala vana va experiment hi swona loko va va dyondzisa hi timhaka ta masangu van'wanyana ni vana va lava ku endla experiment hi swona va nga va nga landzeleli leswi va byeriwaka swona a titlilasini.

A ndzi nga ta titwa kahle hikuva na hleka na ye wa wa ha hleketelela leswaku mina tanihi mutswari wa yena u n'wi kurisa a nga se vona swa le leswi swa swa swa lavakulu leswo dyondzisiwa hi mindyangu a ha ri tsongo a ni swi yimi na swona.

U ta disturb-eka laha a nga ta luza focus exikolweni swi nga endleka no pasanga a qhina nga pasanga eka lembe rero hikuva se u ta boheka ku focus eka timhaka ta vutswari u ta focus ka timhaka ta ku la ta hlayisa n'wana u ta focus ka ku wa ku ya etliliniki a nga ha yi exikolweni until a ndzi a bebula.

A hi swilo swa kahle ku bakanyela hi tlhelo swilo swa ndhavuko vakokwana wa hina a va hanya malembe ma ku tala laha a va hlayisa mindyangu ya vona va dya swilo va nga fani na hina vanhu lava sweswi va dya swidzidziharisi va nwa swihoko va ha ri vatsongo leswi hetlaka swi va hisa swivindzi that's why mi kuma ku ri leswaku ri vanhu lava sweswi a va hanyi ku fana na vanhu va khale.

Hi ku tshama va kha va cheka xitatimende xa vona kumbe status xa vona leswaku va yime kwihi loko munhu a vabya a ta hatla a tlhogomeriwa a vula leswaku ri loko va endla timhaka ta masangu va ta kota ku tisirhelela.

I ku fositela ku rhandzana hi rimbewu rin'we i ku fositela ku vanga madzolonga loko vanhu lava ri ku rhandzaneni.

Malume va nga tshiki ku nwa tiphilisi to ta kuta vuvabyi lebyi va byi vabyaku hikuva mati lama nga va nga nyikiwa wina a hi mati lama ma nga kamberiwa hi va vutshila na ntokoto a va swi tivi leswaku ri mati lamayani va nga va horisa ku fika rini.

Eka vaongori lava va xanisaka vanhu va xisati loko va ya ku bebuleni a ni ta ku ri ka vona ku va na xilo xa ku rhikhoda loko va ri ku loko va ri ku beburiseni ka ntswedyani kumbe ka n'wansati wa loyi a bebula loko hi yingisela kandziyiso wa kona hi swi twa leswaku a ri ku n'wi xaniseni goza leri a hi ta ku hi ta ri teka i ku wa hlongoriwa entirhweni.

Mfumo wu fanekele ku endla swibedhlele swa ku tala hikuva ngopfungopfu emakaya u ta kuma leswaku ri xibedhlele i xin'we ende xibedhlele xa kona xi le tikweni rin'wanyana laha mutwa kuvava kumbe mudyuharhi nkarhi wolowo a twa ku vava loko a ya exibedhlele a faneleke a khandziya thekisi a tlhela a fika a nga kumi ku pfuneka hikuva ku va ku tele ku tlula mpimo.

Emakaya vukorhokeri bya hatla byi fika hikuva va va va yi byelini ku ri ya atikweni ra le kwihi ka mani laha a joni ya hlwela mapatu ma va ma tele hi timovha tin'wanyana.

A swi le ku pfuneni hikuva vana va va ku tala van'wanyana vana va ku humela timhangu ta ku ri vana vahlatile loko va heta ku dya feeding a ni swi tivi leswaku ri va nga va va cheli yini a ni titwi kahle hi swilo leswi.

A va sukeli ku tirhisa vanhu va ku duma hi swilo swa mavunwa va endla swilo swa straight or swilo swa ka mampela va nga ha no va tirhisa munhu loyi a nga tshembeka ku endla swilo swa kahle hayi ku tirhisa swilo swa vukanganyisi.

Nkunguhato wa mindyangu emakaya ku kumeka hi vanhu hinkwavo emakaya loko va xava swakudya swa ku fana na mugayo a va xavi ku fana na le joni laha va xavaka ten kg or twelve comma five kg va xava saka lerikulu leri nga ta angarhela muti hinkwawo.

Mali ya peceni ya vadyuhari yi enerile swinene yo ka yi nga tirhisiwi hi mfanelo hikuva vadyuhari a va khomiwi kahle na mali ya vona.

Vanhu va chava ku teka maphilisi eswibedhlele hi ku chava tichomi kumbe vanhu lava nga le tlhelo ka vona ku ri va ta ku yini.

Vachayeri wa swi timovha ta le magondzweni a va yimi ku chayela vatswotswiwile van'wanyana va chayela va ri ku tirhiseni ka tifoni van'wanyana va chayela va ri lomu ka ti TikTok.

James ku papalata vuvabyi lebyi u fanekele a tshika leswi a swi dyaka if i na switswotswiwa u fanekele a yima ku swinwa, James u fanekele a dya swakudya leswi nga health ku papalata vuvabyi lebyi bya mbilu ku ri byi nga n'wi khomi.

Vavanuna hi xitalo ku va ku nga ri vavanuna hi ku helela ku hava wanuna loyi a nga ta teka nsati loko a holova va na yena kumbe a holava na n'wana wa yena a hetelela a teka vutomi bya yena a ti balasela a balasela na vana va hundza emisaveni.

Maphorisa na va nawu va fanekele va ya eka ndhawu leyi va xaviselaka kona miri vanhu lava xavisaka mirhi va byela vanhu lava va nga aka muako wolowo leswaku va pfala tindhawu ta vona ku papalata mhaka ya muxaka lowu.

U fanekele ku ngetela ti rhovoto emagondzweni papalata tinghozi ta le mapatwini va nga ho ngetelela na vatirhi va le magondzweni ku papalata tinghozi ta le magondzweni.

Swi yi wisile swinene hikuva hi nkarhi lowu migingiriko a yimile tifeme ta ku tala ku leti a ti endla swakudya ti yisa matikweni ma le handle ku ri ku ta ta endla mali a swi yimile naswona.

Ku na vuvabyi bya kholera lebyi byi khomaka vana hi ku va va rhandza ngopfu ku wela ematini mothyaka ku papalata swilo swa muxaka lowu i ku ri mfumo wu endla mabiloho lomu emakaya ku ri va na loko va ya eswikolweni va nga hindzi va jampa lomu makoveni.

Ni nga share-ra na yena swilo hinkwaswo leswi a swi dyaku ni nga hanya na yena ni nga tirha na yena.

Ndzi nga n'wi yisa eka vanhu lavakulukumba va mina kumbe ni n'wi yisa eka madokodela ya miehleketo leswaku a ta kota ku pfuneka kumbe vutshunguri bya miehleketo ku nga se va nkarhi wa ku leha.

Eka munghana, ku na swilo swa ku tala swi humelelaku laha emisaveni van'wanyana loko va humeleriwa tinghozi ta timovha va hundza emisaveni ku nga ri ku rhandza ka xikwembu mara hi ku swilo swa endleka boheka ku swi amukela ku va a kha a pfumala milenge a swi vuli leswaku a ku ha ku rhandzi hina vanghana va wena hambi ku ri xikwembu na xona a xa ha ku rhandza swinene hi ku ri a xi tekanga vutomi bya wena kumbe ku byi .

Ni nga bela riqingho eka ambulense ni vutisa ti driver kumbe vachayeri va xibazana xa ambulense leswaku ri va na yona smartphone tifoni ta masiku lawa ni kota kota ku va sendela ndhawu leyi ni nga ka yona hi foni leswi va swi vitanaka live location.

Ndzi nga foyinela va xilamulelamhangu ni va byela leswaku ni vona nghozi yo chavisa swinene egondzweni ra R eighty one kombela leswaku ri mita mi ta hi pfuna hikuva timovha letin'wani ti nga fika ti vanga nghozi ku ya emahlweni kumbe vanhu vanhu lava nga le ndzeni ka movha yaleyo va nga se hundza emisaveni.

Ndzi nga n'wi tsundzuxa leswaku a xava mimirhi leyi fambelaka na vana ku na mirhi ya ku fana na vo water vapour ku na mirhi ya vo colormine ku na mirhi ya ku nwa ya ku fana na ti-grandpa leswaku ri n'wana wa yena a ta kula a hlayisekile.

Eka n'wina manana munhu loyi mi nga n'wi vona kumbe loyi mi nga twa ku ri na vuxokoxoko bya ku horisa vuvabyi hinkwabyo loko mo tshuka mi vabyile mi nga nga yi eka yena mi nga se kuma vukorhokeri kumbe vuxokoxoko hi vuenti hi ku ya hi munhu yaloyo hikuva eka vutomi bya sweswi ku tele ngopfu vanhu va vuxisi.

Vavanuna va ku tala loko va tirhisa swidzidziharisi van'wanyani va va va ri na timbilu ta ku biha va kha va nga ti kombisi ku ti humesa ehandle swidzidziharisi swi va pfuna leswaku ri va humesa timbilu ta vona ta ku biha ku ri va ta kota ku endla swilo leswa ku homboloka van'wanyana loko va dzahile swidzidziharisi va kota ku ya vulavurisa vavasati van'wanyana loko va dzahile swidzidziharisi va kota ku ya eku yiveni.

Eka vatleketli mina ni nga va tsundzuxa ku ri a va sukeli timbewu ta mavoya kumbe timbilu ta ku biha eka vanhu lava hanyaka na vudyohi kumbe vadyuhari loko u ri munhu u khandziyisa munhu thekisi ya wena kumbe xa kufamba xa wena u nga hle tshe u n'wi twisa kuvava hi ku n'wi byela hi vutsoniwa bya yena mina ni nga va tsundzuxa leswaku a va hanyi kahle na vanhu lava nga na vutsoniwa.

Xifaniso lexi ni nga xi vona xi ri xa mavun'wa a ni xi vona eka Facebook kumbe eka social media hi foni laha a va post-ile wa kombisa leswaku ri wa hanya mara loko u lava ta ha pfuniwa ku ri u hanya u fanekele u hakela hi laha swi nga ni xiximisa ni swi vona ku ri a swi na ntiyiso.

Xiphiqo xa ku tirhisa mirhi ya vuxisi i ku ri loko mimirhi liyani yi tshuka yi ku vabyisile a wu nge yi koti ku tlhelela endzhaku kumbe ku tlhelerisela ka munhu loyi a nga ku xavisela yona ende swiphiqo swa ku tirhisa mimirhi ya vuxisi swi nga tlhela swi swi onha na miri wa wena ku ri miri wa wena wu nga ha vi kahle.

Va hi byela leswaku ri eka xibedhlele xexo vaongori va nga va va ri na vuxaka na murhangeri wa xibedhlele xexo kumbe manager xibedhlele xexo a swi kotakali leswaku ri vaongori va dya mabulo ku ri na ku ri na vadyuhari kumbe vavabyi ekusuhi va tshika ku pfuna vavabyi va lava.

Ndzi nga n'wu hlawula loko a tshembekile swinene na loko vaakatiko va ri karhi va ri va ri va n'wi lava loko a nga tshembekangi a nga hlawuleki munhu waloye.

wo va na muhlayisi loko u dyuharile i ku va muhlayisi wa wena u ta kota ku ku tlhogomela kumbe a ku tekela enhlokweni hi minkarhi hinkwayo hikuva wena loko u dyuharini wa tsandzeka ku ti endlela swilo.

Eka n'wina swipondzara ni kombela ku pfuniwa hi switirhisiwa swa ku fana na ti-wheelchair switirhisiwa swa ku fana na michini ya ku hlantswa mpahla hikuva vatsoniwa va mina laha a xikolweni xa mina a va naswona swilo swilo swa ku fana na ku hlantswa wacheni laha va nga ta ti dyondzisa hi voxe ku hlantswa wachina.

Ndlela yo leyinene yo tirhisa yo yo yo hlamba hi nkarhi wa COVID-19 i ku va after loko ku ta va ku hele timinetse ta ta ta ta sixty u fanekele u hlamba mavoko u nga tirhisa sanitizer u tirhisa na xisibi.

I ku hlamba mavoko hi xisibi loko u hlamba mavoko u nga hlambi ka loko munhu wun'wanyani a ha ku heta ku hlamba i ku hlamba mavoko u tirhisa sanitizer.

Eka wena manana laha xibedhlele xa hina hi na nkingha ya ku ri a hi na yona michini ya ku kambela vuvabyi hinkwabyo ndzi ta kombela leswaku ri u ni khomela eka leswi ni nga ta ku byela la vuvabyi bya wena a hi nge koti ku swi tiyisisa leswaku ri u vabya yini hikuva a hi na michini ya ku kambela vuvabyi lebyi.

Swi nga dlaya rihanyo ra munhu ra kahle hikuva munhu u ta tshama a kha a navela swilo leswi a nga swi fikeleleku hikuva a nga na mali swi nga dlaya rihanyo ra munhu hikuva u ta vona vanhu lava nga na mali va karhi va enjoy-a kumbe ku ti tsakisa hi mali yena a nga ri na mali ku kondza ku fikelela laha a ti tsan'waku a hleketa ngopfu.

Nkoka wa switimelandzilo wu pfuna swinene laha tikweni swa kotekala leswaku ri eka makhelwani ku va na nghozi kumbe khombo leri chavisako leri chavisaku leswaku ri ri nga ala no ri tlulela ni le ka vomakhelwani kumbe ka tiyindlu leti nga le kusuhani loko ho bela wa switimelandzilo wa fika va kota ku swi pfala leswaku ri khombo rero kumbe ndzilo walowo wu nga koti ku tlulela eka makhelwani kumbe eka yindlu leyi nga ekusuhi na .

A swi fanelanga ku ri va yima nkarhi wo leha eswibedhlele wa kuma munhu a khomiwe hi vuvabyi lebyiya bya ku ri lava ku pfuniwa hi nkarhi wa walowo loko a ha ri eleyinini swa kotekala van'wanyani a wa a vaviseka van'wanyani va hindza va ha ri etilayenini emisaveni.

Ku hlamba mavoko swi antswa ku tlula swibasisi hikuva swi basisi a wu swi tivi leswaku ri swi cheliwe yini endzeni ka swona swin'wani swa swibasisi swi cheliwe swisibi or-o tikhemikhali leti loko wo wo dya u nga se swi susa swi ta fika swi ku vavisa endzeni ka wena ku hlamba mavoko swi antswa ku tlula swi basisi swinene.

U fanekele u kuma munhu loyi a nga ta kota ku ku pfuna kumbe ku ku hlamusela hi timhaka le ta HIV u nga ha no u n'wi kombisa leswaku ri va kona vanhu lava va nga ni xitsongwatsongwani lexi va hanya ni va hanyini naxona malembe ya ku tala a va ti dlayanga na wena u nga teki vutomi bya wena hikuva u va u ri na xitsongwatsongwana lexi xitsongwatsongwana lexi xa hanya ende xi hanya laha ku nga na vanhu kumbe xi hanya na vanhu.

U nga ya etin'angeni kumbe u ya u ya fembiwa laha va nga ta kota ku ku byela xiphiqo kumbe leswi swi humelelaku ejaratini ra ka n'wina loko se va ku byerini u ta kota ku landzelela leyi va nga ta va va ku byele yona.

Loko u ri mudyuhari vukorhokeri bya le kaya a byi antswi ku tlulela bya le laha va tshamaku kona hikuva le kaya ra vadyuhari loko va lava karhi loko va lava swakudya va va endlela hi nkarhi lowu wu faneleke hinkwavo ka vona va endleliwa timfanelo ta vona leti va ti tivaku hikuva vanhu lava va hanyaku na vona le a vadyuharini i vanhu lava va nga swi yela exikolweni ku hanya na vadyuhari.

Loko a khohlola u khohlola swilo leswi swi nga tsakiseku swilo leswi swi nga basangiki u khohlola xifuva xa yena xi twala xi vavisekile swinene nkarhi wun'wanyani loko a khohlola na ngati ya .

leswaku hi siku ku va na timbirhi leti dyiwaka loko va endla vuswa va endla na rhayisi ku ri vana van'wanyani na vona va ta tikuma va dyile hi nkarhi wo phakela swakudya.

Eka n'wina vanhu vaakatiko va tiko ra Afrika-Dzonga mfumo wu hi nyikile nambara leyi hi yi tirhisaku ku ri hi kota ku pfuneka loko hi tshuka hi hlangane na swilo leswi lavaku ku ri hi pfuneka n'wina vanhu va tiko ra ka hina a ma ha tirhisi swona leswi swi lavekaka hi kombela leswaku ri mi tekela nambara leyi a nhlokweni yi nomboro leyi i nomboro yo pfuna munhu un'wana na un'wanyani loko a hlangane na ku tikeliwa hi nkarhi wolowo ku nga va ku ri xitimelandzilu ku nga ha va ku ri xilamulelamhangu ku nga ambulense kumbe ku ri maphorisa.

Vavanuna va ku tala va hlangana na mukhombo kumbe mintshikelelo emindyangwini ya vona laha va chavaku ku ya va ya ku ya va ya report-a minandzu kumbe khombo leri va hlanganaku na rona emindyangwini ya vona loko u hlangana na nghozi leyi yi ku tikiselaku kuma munhu wa le kusuhani na wena loyi a nga ta ku pfuna u byela yena ku ri u ta kota ku sala u tshunxekile.

Swi nga hunguta ku chava eka vaxinuna hikuva vaxinuna va ku tala loko va ri lomu tifemeni va teka advantage ka vavasati va tekela vavasati va advantage loko va ri ehenhla kumbe ka ti-position ta le henhla hi ku endla swilu swo homboloka eka vaxisati hikuva vona ve le henhla ka vona.

nga tsundzuxa leswaku ri a yi xavi swiwitsi leswi swi nga riki na chukele ra ku tala a yi dyi swakudya leswi swi nga na rihanyo swakudya swa ku fana na tibanana, maapula na malamula yi nga rivali na ku dya swilo leswi swi nga na rihanyo.

ta xihlawuhlawu leti vatsoniwa va langutanaku na tona emavhengeleni hi leswo va va treat-a special va va teka va va yisa eka layeni ya vona va nga va yisi eka layeni ya un'wana na un'wana.

Thekinoloji yi nga endla leswaku ri eswibedhlele ku va na michini yo kombisa ku ri mimirhi kumbe tiphilisi ti ti kona ku fika kwihi loko manager kumbe murhangeri wa wa xibedhlele a cheka hi system leswaku ri ku na tiphilisi kumbe mimirhi ya ku fika kwini exibedhlele xexo.

Wu nga nghenelela eka eka tindhawu leti ku hanyaku vanhu lava va nga ri ku kahle enhlokweni kumbe lava va nga ri ki na miehleketo ya kahle kumbe vadyuhari wu nghenelela lomu xikolweni wu kota ku va endlela swilo ku fana na va tumbuluxela mintirho ya vona tanihi ku a va kahle emiehleketweni.

Vantima vo lava tirhisaka mirhi ya ndhavuko ku na mirhi yo fana na miringa leyi va yi byalaku kwale makaya va yi nwaka ku ri va ta va kahle.

Yi nga va pfuna hi ku va nyiketa mimirhi hi nkarhi yi nga va pfuna hi ku ka yi nga va sapateli kumbe ku va tshikelela hi rihanyo ra vona hikuva a va kahle.

Hi la ya lavo basa ntsena na hina vantima ha swi kota ku tshungula kumbe ku va na yona mirhi ya ku tshungula miehleketo ku nga ri valungu kumbe un'wanyana kumbe ku ya hi muhlovo wa munhu.

Vaaki loko ku va na swiphiqo swa ku fana na leswi loko ku nga ri na ku pfumaleka ka switoko swa mirhi ntirho wa vona i ku va va ya enhoveni va ya ti lavela mimirhi leyi va yi nga ta va pfuna kumbe ku va tshungula.

Thekinoloji yi nga nghena va nga nghenelela hi ku cheka ku ri loko munhu a ri na vuvabyi lebyi va nga kota ku n'wi tshungurisa ku yini ku tirhisa tikhompyuta kumbe system ya vona.

Va khomiwa hi tingana hikuva va chava ku vula leswaku ri va lava mimirhi ya ku ehlisa ku vilela loko va fika laha ku nga na vanhu va va va ri na tingana a va koti ku byela vatshunguri kumbe vaongori ku ri va lava mimirhi ya so.

Swi nga hunguta hi ku byela vanhu kumbe vaongoriwa ku ri a va hunguti ku dya swilo leswi swi nga akiki miri kumbe swilo leswi swi onhaka miri wa munhu.

Loko miri wa wena u tsalatsariwile kumbe u ri na ti-tattoo vuvabyi bya dementia byi tala ku hatla byi ku khoma hikuva miri wa wena wu va wu tsalatsaliwile wu va wu ri weak.

Ku va va ta ku byela leswaku u fanekele u teka tiphilisi kumbe u famba ti-treatment hi nkarhi ku u ta kota ku hanya kahle u tshutshwile emiehleketweni ku ri u nga tshikeleleki hi vuvabyi lebyi.

Vanhu va ku tala va chava ku nwa mirhi hikuva exikarhi ka vanhu hikuva va twa ingaku vanhu va ta ku yini va tshika rihanyo ra vona ku ve mavabyi ma busy ma va tshikelela se va chava kumbe ku nyuma ku nwa mimirhi hi ku chava vanhu.

Ndhavuko wu nghena hikuva wu khumba hikuva vanhu va ku tala loko va ri na miehleketo ku loko va ri na problem ya miehleketo va ya eka eka eka vanhu va vanhu va xikhale va khale kumbe etin'angeni ku ri va kota ku tshunguriwa vuvabyi bya miehleketo hikokwalaho ka ku ku nghena ndhavuko kumbe vanhu va khale va tirhisa matirhelo ya vona ya khale ya ndhavuko ku nga ri ku ya exibedhlele.

Ina hi ku vanhu a va hayi exibedhlele kumbe etikhemisi ku ya xava mimirhi vo jika hi manghungu kumbe hi khwati va cela mimirhi ya ku tshungula mirhi ya vona hikokwalaho ka ku va nga va nga durhisi mimirhi leya xintu hikuva swi tiva ku ri mirhi va ta yi kuma kwihi emisinyeni mahala.

A swi fanelanga ku ri murhi wo hunguta ta ku vilela i wa nhlonghe yo basa munhu un'wana na un'wanyana u na timfanelo ta ku tirhisa mirhi ku nga ri ku ya hi ku hlawula kumbe ku ya hi ku ku na munhu wa ku basa kumbe wa ntima u fanekele a tirhisa mirhi ya miehleketo.

Exibedhlle leswaku ku fika nkarhi wa ku tshungula ku na ku vaongori mi kuma ku ri a va athendi vavabyi hi nkarhi, so swi fanerile ku ri loko ku fika nkarhi wa ku va va tshungula vanhu va rhanga va teka vanhu lavakulukumba kumbe va rhanga va vona ku ri u teka xiyimo xa njhani hi ku van'wana vanhu va nga va fela etilayenini.

Swi tlakukisa hikuva mirhi ya ku tala u kuma leswaku ri a yi kona eswibedhlele kumbe etliliniki loko vanhu va yi lava so i swi endla leswaku ri vanhu va va na swiphiqo hikuva swi tiva ku ri loko va ya eswibedhlele mimirhi a va yi kumi.

Mindyangu ya ku tala yi hlangana mintlhontlho hikuva loko va lava mimirhi yo tshungula dementia a va koti ku yi kuma loko va ya eswibedhlele va va byela ku ri mimirhi kumbe tiphilisi ta ku horisa vuvabyi lebyi a yi kona.

Pfhumba hikuva vuvabyi lebyi i vuvabyi lebyi byi nga ri ki na order eka munhu kumbe byi byi byi fikaka eka munhu byi nga n'wi hanyisi kahle rihanyo ra yena.

Masungulo ya ya mirhi kumbe lava va nga ta kota ku sungula ku sungula miehleketo na mianakanyo i ku va madokodela ma va na ku seketela munhu loko a ya exibedhlele kumbe vaongori va va na ku seketela va khutaza ku ri u ta hola.

Wu nge heli hi woxe wu lava mirhi leyi vanhu va nga ta tshunguleka hi yona vuvabyi byin'wanyana a byi lavi leswaku u ti byela ku ri ni ta hola byi lava leswaku ri u kuma medicine u kuma mimirhi kumbe tiphilisi u va u kota ku ehlisa miehleketo.

Va nga lava mpfuno wa vanhu lava nga le kusuhani na yena ku nga va ku ri mafaramu kumbe maphorisa ku ri va ta kota ku lwisana na mpfuno wo tirhisa swidzidziharisi hi ndlela yo biha.

I ku va vanhu va i ku va va va landzelela swileriso kumbe swikoweto leswi swi lwisanaka ni vuvabyi lebyi bya dementia.

Va vanhu loko va teka va teka ti-medicine va vula leswaku ri mirhi leyi va yi teka yi ta hunguta ku vilela kumbe yi ta endlisa yi ta endlisa ku yini ku antswa vuvabyi lebyi.

Switandzhaku leswi ndzi swi tivaka i ku va loko u teke murhi wo karhi a wu fanelanga u nwa hambi u nandzika ka njhani u nwa hinkwawo hi siku hikuva loko wo nwa hi siku hinkwawo u ta va na switandzhaku swa ku u nga hlanta kumbe u huma khuvi hi nomo.

Hikuva rihanyo ra munhu ri na nkoka swinene eka vanhu ngopfungopfu eka munhu un'wana na un'wanyani loyi a hanyaka munhu u fanekele a va na na rihanyo ra kahle kumbe mahanyelo ya kahle eka munhu un'wana na un'wanyana.

Hikuva munhu loyi a vabyaka vuvabyi lebyi swi va swi tumberini endzeni ka yena vanhu a va swi koti ku swi vona hi nkarhi ku ri u na vuvabyi bya dementia, so swi va swi va na ku cinca swiyimo swa miri ku ka vuvabyi lebyi bya dementia.